Dibanka di sekaseka gore a ona le bokgoni jwa go ka duela madi ao a sekoloto, le gore a o na le botshepegi ebile le gore o bereka kae, o dira kae, o amogela bokae, ka kgwedi.

O tshwanetse go akanya gore a o na le bokgoni jwa go ka busetsa madi ao, kgotsa go ka patela karata eo. Mme go mefuta e mebedi e ke itseng ya dikarata, ya ntlha e le yone karata ya credit card, e leng karata ya sekoloto, mo e le goreng, banka e go fa madi a o senang o ne gore o a dirise, mme wena o tla ba patela kwa morago. O mongwe mofuta o ke o itseng ke debit card, e le karata ya banka le yone, mme yone e bereka ka gore wena o tsenye tšhelete kgotsa madi mo teng, o a dirise go ka reka kwa mabenkeleng.

Sekoloto sa gago le histori ya go adima madi, di ama tsela ya go ka dira kopo ya karata ya sekoloto, go feta mo batho ba akanyang ka teng, ka gore sekoloto sa gago le histori ya teng ya go adima tšhelete, go bontsha fa o na le botshepegi na, kgotsa o na le tiriso e ntle ya tsa ditšhelete.

Ke diphoso tsa go tshwana le go neela ka tshedimosetso e e seng maleba ka ga wena kgotsa ko o dirang teng, kgotsa boleng jwa madi a o a golang ka kgwedi. Mme, o ka bua le mothusi wa gago wa kwa bankeng, go di fetola, go dira bonnete ba gore sengwe le sengwe se tsamaya ka tlhomamo.

Ee, go botlhokwa thata go ka buisa le go tlhaloganya melawana le dipeelo tsa tumelano ya karata ya sekoloto, pele o ka dira kopo ya teng, gore o seke wa iphitlhela e le gore o mo tsietsing kgotsa o mo sekolotong se se fetang se wena o se itseng. Mme go itse melawana le dipeelo, go thusa gore o tile mathata a o sa itseng, mme go thusa le gore o kgone go bona gore karata e o ka e dirisa jang botoka.

Go ka ba thusa go bona karata ya sekoloto e le goreng, ga ena ditlhwatlhwa tse di kwa godimo ebile e tsamaisana le bobelo ba bone ba ditšhelete.

Banka e tsaya tsiya gore o dira kae, le gore o amogela bokana, kwa tirong. Mme e dirisa mogolo wa gago wa kwa tirong, go kgona go go beela morokotso wa go bula sekoloto.

Dilo tse di molemo ka overdraft facility, ke gore o e kry-a ka nako nngwe le nngwe e o e tlhokang ka yone. Mme tse di borai ke gore, fa o le motho o ka iphitlhela e le gore o e diretse go feta selekano, mme seo sa go okeletsa dikoloto le go feta.

Go na le dituelo tse di farologaneng jaaka di-interest rate, di-transaction charges le di-bank charges. Mme o ka tilwa ka gore, o seke wa adima madi go feta selekano le gore o a buse, sentle ka nako kgotsa pele ga nako e o e beetsweng.